Njengomsebenzi ebhankini into endinokuyicacisa kumntu ngendlela anokwenza ngayo ukuze akhusele iinkcukacha zakhe xa esebenzisa ibhanki kwi-intanethi. Okokuqala, sinezinto esizibiza ngoba ziWi-Fi, kukho izinto ekuthiwa zi-free Wi-Fi esizifumana mhlawumbi kwiindawo ezinjengee-mall ezinkulu apho uthi ungena nje ibe ifowuni yakho ikonektha kuyo. Mhlawumbi wawukhe wakonektha kuyo, ithi free Wi-Fi ukonekthe ngenxa yoba ufuna ukonga wena idatha. Kwiindawo ezinjalo ke akufunekanga uhambe ukonektha ngoba kungalula ukuba kuchaphazeleke ngoba zizinto zikawonkewonke. Ngoko ke funeka uzibaleke iindawo apho iza kwenza uba iinkcukacha zakho uzibhale ukonekthe kwi-intanethi kawonkewonke.

Amaxabiso oomasingcwabane ayafikeleleka kumntu wonke ingakumbi abantu abangathathi ntweni. Umzekelo, phaa ezilalini kubakho imibutho yoomasingcwabane apho mhlawumbi kuye kuthiwe ubhatala i-hundred rand ube namalungu alishumi aphantsi kwakho. Kula hundred randi inye kuthiwe ke lungu ngalinye lizawuncediswa nge-ten thousand mhla lawa. Kuthiwa ukubizwa kwaba bantu aba baphantsi kwakho bazimbedlenge zakho. Ze uthi wena mntu ke uyintloko apha kuthe ke mhlawumbi wena uyawuncediswa nge-fifteen thousand ungenelo ke elinokuthi lwenziwe ke ukuncedisana nabo abantu abo kukuba njengoba uninzi lwabo mhlawumbi abanye bafumana imali yesibonelelo sikarhulumente, bancediswe naphaa kooSASSA ukuba kubekho mhlawumbi imadlana ethile eye itsalwe ibekwe bucala ukwenzelwa kwiimeko ezinje.

Ndakhe ndakwimeko apho ndagqajukelwa livili lemoto esithubeni ndisuka emtshatweni ndabe ndihamba kula mathafa. Ndikude kunemizi, ndikude neevenkile zokuthenga i-airtime kuba ndandifuna ukufowunela i-break down izondinceda. Noba ngelaa xesha ndandingekho nagaraji endinokuthi ikufutshane apho mhlawumbi ndinothi ndingabaleka khona. Break down ke yayizondinceda ekubeni uba indirhuqe iyondibeka kwindawo ekufutshane apho ndizawufumana khona uncedo. Xa ndijonga akukho venkile, andina-airtime efowunini. Ndacinga uba into eyenzekayo kaloku lixesha leintanethi ndinazo iinkcukacha zebhanka apha efowunini yam. Futhi ndiyakwazi uthenga i-airtime ndingene kule nto kuthiwa yi-app ndithenge i-airtime. Nyhani ndenza njalo ndacofa kwi-app yam ndangena ndathenga i-airtime ndafowunela i-break down yam yeza yazonditsala. Ndaye ndisa kwigaraji ekufutshane ndayofumana uncedo.

Izinto endinokuziqwalasela phambi koba ndityale imali kwindawo yokuhlala investment and property. Into yokuqala yintoba indawo lena iyindawo ingaba yindawo ekhuselekileyo na for abantu. Ingaba ikufutshane na neenkonzo, into ezinjengeezikolo, iiklinikhi neevenkile. Kulapho ke ngoku xa ndibona zonke ezi zinto izawukwazi nokufikelela kananjalo. Phambi koba ndityale kukho ezi zinto ziye zibhatalwe ezinjengamanzi nemibane zona ziza kundibiza malini njengomntu ozawube ehlalise abantu abanintsi. Zizawube kaloku zisitya kakhulu, zizowube mhlawumbi zinditya malini ngenyanga. Ndingaqali ngotyala ndingakhange ndizivelele ezo nkalo.

Njengomntu ozoboleka imali apha ebhankini usithi unenjongo yoba uyozithengela imoto. Okokuqala, kuxhomekeka ukuba yimalini le uyibolekayo, imali oyibolekayo ke ixhomekeka kuhlobo lwemoto oyifunayo. Okwesibini, uzimisele ukuyibhatala ixesha elingakanani ngoba nokubhatala oku ixesha kunefuthe eliyenzayo kwinzala. Ukuba mhlawumbi uzawuthatha ngokwexesha elifutshane nenzala ke leyo izawuba, ayizuba ninzi ngoba ixesha eli uzobe ubhatala ngalo lizawube lifutshane. Uba uthatha ke ngokwexesha elide nenzala izawuba nefuthe elikhulu ngoku ngenxa yokutsala ixesha eli lokubhatala.

Ndibona kubaluleke kakhulu uba nomasingcwabane kule mihla. Okokuqala, ukufa akubhajethelwa, akakho umntu oyaziyo uba uzawufa nini. Engekho nje oyaziyo singehla eso sehlo kungekho mntu unayo imali uzawungcwatywa kanjani? Kanti kumasingcwabane noba kwehle ntoni, nini kuyakwazi uba kuyiwe kumasingcwabane kuchazwe uba lethu ebesilijoyinele apha liwile. Abe ke ngoku sekhupha imali. Loo nto ke futhi yenza uba nabantu bangaziboni bengena kwiindleko abangakhange bazicwangcise.